Vhathu vhane vha vha vha khou tshila na vhuholefhali vha ṱangana na khaedu dzo fhambananaho, musi vha tshi khou tshila vhuponi ha mahayani. Tsha u thoma ndi dzi bada dzibada dza mahayani nnzhi a dzi ngo itiwa zwingoṱiri, dzi kha ḓivha bada dza kale dzine dzi kha ḓivha bada dza matombo. Zwino zwi amba uri arali hu na muthu ane a nga ḓi wana a khou tshimbila nga wiḽitshee zwi a mukonḓela uri a shumise hedzila bada, huṅwe zwikoloni zwa mahayani a hungo fhaṱiwa dzi ramp dzine dza ṱoḓea musi muthu a tshi kho tshimbila nga wheelchair zwine zwa amba uri muthu ane a kho tshimbila nga wheelchair kana ane a vha tshihole zwi a mukonḓela uri a shumise zwiṱepisi arali hu si na ramp.

Maṅwe a mafhungo ane a leḓedzwa ane a vha mazwifhi zwi tshi ḓa kha zwa vhuteamiṱa miṱa, ndi a uri arali wa ḽa muṱwa zwiḓo u thusa u fhaṱa nungo muvhilini asi zwone ndi vhuṱanzi vhusi ha ngoho, ngauri muṱwa ndi tshiḽiwa tshine tsho ḓowelea fhedzi a si tshithu tshine tsha nga fhaṱa muvhili wa muthu nga nḓila ine zwa ambiwa ngayo kha vhuteamiṱa.

Ee ndi zwa vhuṱhongwa uri muthu ane a vha na TB a dzulele u dzhia dzilafho nga tshifhinga, tsho khetheaho tshifhinga tshe a tshi ṋewa nga vho dokotela kana nga nese.

Dziṅwe dza dzikhombo dzine dza nga bvelela musi muthu o ḓi wana a tshikho litsha u shumisa zwa vhuteamiṱa, ndi uri muthu anga ḓi mangala a tshi khou tambudzwa nga malwadze ane ha fholi kana hafhodzei malwadze angaho vho TB, HIV na Maḽaria.

Dziṅwe dza dzi khaedu dzine dza livhanywa na tshumisano kana u shumisa vhuteamiṱa zwine muthu a tea u zwi ḓivha a sathu ḓi dzhenisa khazwo, ndi uri zwi ṱoḓa uri u shumisane na vhaṅwe vhathu a si zwithu zwine wa shuma u woṱhe zwiṅwe u tea u vha wo ḓi imisela uri u shuma na vhaṅwe vhathu vhau ṋee nḓivho ine vha vha nayo na iwe u i dzhie u i shumise. Tsha vhuvhili ndi uri u tea u ḓi u ḓivhulula mazwifhi ane wa vha wo vhudziwa kana u khou a ḓivha nga ha zwi teamiṱa, tsha vhuraru ndi uri arali tshiṅwe tshifhinga muthu a tshi lingedza u zwishumiswa hezwi zwithu zwi a musi o tshuwa kana a tshi kho shona ana ṱhoni, uri u khou shumisa zwi teamiṱa zwino muthu u tea u vha o ḓi lugisela u ṱangana na hedzo khaedu.

Dziṅwe dza dzi nḓila dzine muthu anga ḓi tsireledza uri a si ḓi wane a khou kavhiwa nga tshitzhili tsha HIV, ya u thoma u nga ṱuwa na muthu ane wa kho ita zwavhudzekani naye na ya na ṱoliwa ha itiwa ndingo dza malofha uri vhuvhili ha vheiwe ni ḓivhe uri no ima gai, tsha vhuvhili ni nga shumisa zwitsireledzi musi ni tshi ita zwavhudzekani uri arali huna muṅwe ane a ngavha a na tsho tshitzhili a sa tshi fhirisele kha muṅwe.

Nṋe ndi tshi zwi sedza TB ndi vhulwadze a si tshitzhili, ngauri vhuya nyaga uri muthu a vhu a vhu a vhuṱhogomele, kana a vhulafhe kana a vhulange nga u dzhia mishonga lwa tshifhinga nyana u swikela a tshi fhola.

Nṋe ndi vhona asi maitele a vhuḓi ngauri a ita uri vhana vha fhedze vha tshi kho shona kana vha fhedze vha vha na ṱhoni dza uri vhaaluwa vha ḓo vha sedzisa zwiṅwevho vha sala vha si tsha ita zwa vhuteamiṱa, vha tshi vho sokou ita nga nḓila i si yone zwine zwasia zwikho vha ita uri vha dzhene mathadani, kana vha ḓi wane vho no ita zwithu zwine vha vha sa kho ṱoḓa u zwi ita.

Nṋe ndi vhona zwi zwa vhuṱhongwa nga mannḓa, ngauri vhana vhanzhi vha vha vha si na nḓivho yazwo vha tshi aluwa ngauri vhaṅwe vhana mahayani vhabebi vhavho a vha ambi nga hazwo. Vhabebi vhavho avha vhafunzi nga hazwo, so ndi vhona zwi zwa vhuṱhongwa uri vha funḓedziwe nga hazwo u itela uri vha ḓivhe uri vha khou ḓidzhenisa kha mini, vha ḓivhe maga ane vha tea u a dzhia vha sa thu thoma u ita zwa vhudzekani, vha ḓivhe nḓila dzo fhambananaho dza u ḓi tsireledza. Vha ḓivhe na uri arali wa ḓi wana wo ita zwavhudzekani vhu songo tsireledzeaho, ndi mini zwine wa nga zwi ita nga murahu ha musi wo no zwi ita, wo no vha na vhudzekani vhu songo tsireledzeaho.

Iṅwe ya dzi nḓila dzine dza nga shumisiwa u ṱhompha pfhanelo dza vhathu vhane vha tama u ḓi wana vha kho dzhena kha zwa vhuteamiṱa. Arali vha tshi kho dzula kha vhupo vhune a vhuthu fhaṱuwa hu nga ḓivha na zwithu zwine khamusi muvhuso wa ḓisa maṱiraka, ane a ḓovha hone lwa tshifhinga nyana, a ḓa a funḓedza vhathu nga zwa vhuteamiṱa a vha ṋea zwithu zwo teaho zwine vha nga zwi shumisa khamusi ha lugiselwa upfhi hayo maṱiraka a ḓo tshimbila na mivhundu yo fhambananaho, a tshi kho ita hezwinoni zwithu nga maḓuvha o fhambananaho ane a ḓovha o vhudziwa vhathu uri ḽi ḓoḓa ṱiraka nga ḽa vhungana ngana ḽa funḓedza vhathu ḽa vha ṋea zwine vha khou ṱonga.

Ee nṋe ndi vhona zwo tea ngori vha vhe na fhethu hune ha to pfhi hu lafhiwa vhone fhedzi ngauri tshiṅwe tshifhinga vhaṅwe a vha yi zwibadela kana avha ṱoḓi ya zwibadela nga nṱhani ha uri vha vha vha tshi kho shona uri vhathu vha ḓovha vho vha sedza kana vhathu vha ḓo vha sedza vha vha haṱula. Zwino ndi vhona zwi zwavhuḓi uri vha wane fhethu sibadela hune ha pfhi ndi ha vhathu vhane vho tambudziwa, nga ha mbeu zwi tshi ḓa kha zwi kho itiwa nga nṱhani ha mbeu yavho.

Ee ndi vhona huna phambano khulwane kha zwithu kha nḓila dza tshirema na nḓila dza dzine dza shumisiwa zwino. Nga nḓila dza tshirema vhathu vha vha vha vha tshi shumisa zwithu zwine zwa wanala, zwithu zwine zwa wanala vhuponi vho zwimela zwiṅwe zwine vha zwi wana kha zwifuwo zwo ṱavhiwaho fhedzi zwithu tshi zwino hu shumisiwa mishonga ine yo tou itiwa nga vhathu, philisi dzine dzo tou itiwa nga vhathu huna phambano khulu vhukati ha hezwo zwithu zwivhili.

Dziṅwe dza dzi khaedu dzine dza khou wela ndi uri, vhunzhi ha vhathu musi vha tshi ya sibadela avha koni u wana thuso nga nṱhani ha uri, u tshi swika sibadela u wana tshiṅwe tshifhinga manese vha sa ṱoḓi u thusa kana vha tshi kho ita zwiṅwe zwithu zwine a zwi yelani na zwine iwe wo yela zwone zwine zwa ita uri u soko ḓi mangala wo ima sibadela tshifhinga tshilapfhu tshilapfhu lapfu zwiṅwe zwi sia zwi kho ita uri u ṅale u fhedze u kho ṱuwa u songo wana thuso. Vhaṅwe u wana uri o ḓa u thusiwa o ṋamela nga tshelede yo fhedzisela, fhedzi a sa wane thuso hu tshi vho tou pfhi a vhuye matshelo a vha a si na masheleni a dovha a vhuyelela, ndi dzone dziṅwe khaedu dzine nda vhona uri dzi wela kha hezwi zwithu zwine zwa khou ambiwa.

Nṋe ndi vhona uri tshiṅwe tshithu tshine tsha ita uri vhathu vha saye vhuongeloni vha ye ha vho maine, ndi ngori tshiṅwe tshifhinga uya wana muthu asina tshelede ya uya vhuongeloni kana u wana uri vhuongeloni ndi kule u fhirisa ha vho maine, kana a sina tshelede yo u badela kana u renga mishonga ine yavha ikho ṱoḓeya u tshiya haningei vhuongeloni. Zwiṅwe zwi dovha hafhu zwa itiwa ngori vhathu huna vhathu vhane vha kha ḓi tenda kha nḓila dza kale dza tshirema, vha tenda kha mishonga ya kale ya tshivenḓa ine ya shumiswa nga vho maine hu si kha mishonga ine ya shumiswa nga madokotela ano maḓuvha ane na a wana vhuongeloni.

Nṋe ndi vhona uri muvhuso u nga lingedza uri, u sedze uri ndi gai fhethu hune vhathu vhanzhi vha vha hone vho holefhala, nahone vha khou balelwa u swikelela tshumelo dzedzo, vha lingedze u fhaṱa dzi zwi khamusi vhuongelo kana zwikolo zwine zwa vha tsini. Huna miṅwe mivhundu ine u tshi ya u wana husina na tshikolo na tshithihi kana na vhuongelo na vhuthihi, vhathu vha tshi kho tea u thoma vha tshimbila tshifhinga tshilapfu kana vha ya kha ḽiṅwe shango uri vha vha vha kone u wana thuso. Nṋe ndi vhona uri muvhuso u nga ḽi sedzulusa, arali hu uri a vha na masheleni a u fhaṱa zwifhaṱo vha nga isa dzi huna zwithu zwine zwapfhi dzi ṱireiḽara vha nga dzi isa haningei, khamusi vha amba uri zwi ḓoya lungana kha ṅwedzi uri vhathu vha kone u wana thuso fhethu hune ahuna vhuongelo kana zwikolo.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme ngauri arali huna ṅwana ane a pfha uri ene u a tama u dzhenelela kha zwa vhulimi, ndi vhona zwi khwiṋe uri a zwi gude tshikoloni, u fhirisa uri khamusi a soko zwi tama husina hune a nga zwi guda hone. Vhaṅwe vhana mahayani a vha na zwithu zwine vha nga zwishumisa u thoma u guda zwa vhulimi kana mini kana zwa u ṱavha, zwino ndi vhona zwi khwiṋe uri vhana vha ṋewe tshikhala tsha uri vha khethe kha zwithu zwo fhambananaho u tori arali hu na ṅwana ane a takalela zwa vhulimi kana zwa u ṱavha, u ḓo ṋamba a zwi wana haningei tshikoloni.

Vhulwadze ha TB vhu fhirela arali muthu ane avha na TB a tshi kho hoṱolela muyani, havha na muṅwe muthu ane a kho fema honoyo muya, kana huna u fhiriselana ha mare, mare a muthu a re na TB a tshi kho fhirela kha muthu a si na TB.

Tshitshavha tshi nga vha thusa nga u khamusi uri kha tshitshavha hu vhe hu itiwe miṱangano ine ha ambiwa vhathu vha vhudziwe nga ha zwithu zwo raloho, zwithu zwi nonga uri vha nga wana gai tshumelo ya mutakalo vha nga i wanisa hani. Khamusi nazwo zwi kho itiwa luthihi kha ṅwedzi kana luthihi nga murahu ha miṅwedzi mivhili zwo bva kha u tendelana havho.

Arali hu uri mapholisani ndi tsini hu ya yeya nga milenzhe ndi nga tshimbila nda ya haningei mapholisani, kana arali ndi na tshiendedzi ndi nga ya mapholisani nda ya haningei nda amba navho uri vha humele murahu na nṋe huye hu ṱanḓululiwe tshiimo tshine tsha vha hone hangei murahu. Ngori ndi vhona unga tshiṅwe tshifhinga zwi khwiṋe wo toya u tshi khou amba navho vha tshi khou vhona u fhirisa musi u tshi kho vha khou lingedza u amba navho nga luṱingo thendeleki.

Ee nṋe ndi vhona zwi tshi thusa nga maanḓa, ngori ndi muṅwe wa vhathu vhane vho no ḓi wana vha tshi khou dzhena kha kha hayo mabunga, ndi tshi kho ṱoḓa u vhona uri phambano ndi mini kha mabunga avho na mabunga ashu riṋe vhasina vhuholefhali nda zwi vhona uri mabunga haaḽa o itiwa a tshi kho itelwa uri a a tikedze kana vha kone u a shumisa. Nahone tshifhinga tshinzhi ndi wana ndi tshi sedza ndi tshi vhona vha tshi kho kona u a shumisa zwino amba uri ho itiwa nga nḓila yavhuḓi. Nṋe ndi vhona hu nḓila ine yavha ya vhuḓi ya u tika kana u lingedza uri vha vhaḓipfhe vha hayani kana vhaḓipfhe vho takala musi vho ḓa dzi resturant.

Ee nṋe ndi vhona i tshi thusa ngauri huna vhathu vhanzhi vha vhanna vhane ndo no pfha vha tshi amba uri yo vha thusa, athi thu to pfha muthu atshi kho gungula ngayo uri aingo muthusa vhunzhi ha vhana vha zwi a ita uri vha gude zwinzhi nga ha mitakalo yavho. Nahone vha shandukise zwiṅwe zwithu zwi tshi ḓa kha mutakalo yavho zwi ita na uri vha kone u ḓivha uri vha ḓi ṱhogomelisiwa hani nga nḓila yo teaho.

Zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa vha na mannḓa na vhu shayaho nungo kha sisiteme ya u ṱhogomela mutakalo wa afrika tshipembe, ndi uri ri wana vhuongeloni kana ri wana vhathu vhanzhi vha tshi kho shumisa vhuongelo vhuthihi, tshiṅwe tshifhinga wa wana uri vhathu vha vhupo vhupo vhuponi kana tshi tshavhani hu na vhuongelo vhuthihi fhedzi vhune ha shumisiwa nga muṅwe na muṅwe, zwine zwa sia zwi kho ita uri mitshini na dziphilisi vho mishonga na mini zwi si lingane muthu muṅwe na muṅwe ane avha hone.

Nṋe madalo a nga o fhedzisela kiḽiniki ya tshi tshavhani tshine nda dzula khatsho o tshimbila zwavhuḓi, ndo ya hunga ḽa vhuvhili nga matsheloni nda wana hu songo ḓala, nda dzhena nda thingo dzhia tshifhinga tshilapfu.

Vhunzhi ha vhathu vha vha ḓi imisa kana u ḓitika nga zwiimiswa zwa ṱhogomelo ya mutakalo ya tshi tshavha, ngauri vha vha vha si na masheleni a uri vha nga kona u ḓisa vhuongeloni ha private sa vhunga vhu tshi ḓura.

Khwiniso dzine nda vhona dzi tshi nga ita uri zwithu zwivhe khwine dzi kiḽinikini kana zwi vhuongeloni, ndi uri vha nga lingedza u engedza zwi fhaṱo, zwi u ri vha engedze dzi rumu dzine vhathu vha ḓo eḓela kha dzo musi vha tshi kho vhaisala ngori tshifhinga tshinzhi u a wana vhathu hu tshi khou i wa hapfi a hu tshena vhulalo ho fhela mi mbete ine vhalwadze vha nga eḓela khayo, tshiṅwe zwithu tshine vha nga ita ndi u engedza mishonga ine vha i ṋekedza dzi kiḽiniki dzedzo ngauri, tshiṅwe tshifhinga vhathu vha ya kiḽiniki vhapfa hu tshipfi mishonga yo fhela vha kho tea u vhuya lini lini vha kana vha ḓo vhidziwa musi yo no vhuya.

Muvhuso unga tikedza khwine dzikiḽiniki dza tshitshavha vhuponi ha mahayani nga u uri kha musi tshiṅwe tshifhinga vha ite vha tshi isa manese ane a dovha a tshi khou thusa haningei vhuongeloni na musi a songo toya lwa tshoṱhe o ya lwa tshifhinga nyana, aye a thuse uri hu thusaleye vhathu vhanzhi ngori uya wana vhathu vhatshi kho balelwa u thusalea ngori manese are mahayani a vha a si manzhi, vha nga dovha hafhu vha rovha bvisa zwi shumiswa mitshini yeyi vho mimbete, dzi dzhekiseni dzedzi vha zwisa haningei.

Vhu shaya vha shumi zwi a kwama badi zwithu zwine zwa itea dzi kiḽiniki, ngori arali hu si na vhashumi vhanzhi zwi vha zwi kho amba uri vhathu vhanzhi vha vha vha sokho thusalea kana zwi a dzhia tshifhinga uri vhathu vha thusalee zwine zwa sia zwi kho ita uri u wane vhu na dzi ḽaini ndapfu vhu ongeloni vhathu vho kho lindela u thusiwa, u wana uri kha musi hu na nese ḽithihi kana manese mavhili, zwino amba uri havho vhathu a vha koni u shuma nga khathihi vha tshi khou thusa vhathu vhoṱhe. Zwino hu ṱoḓea vhathu vhanzhi uri vha a farisane u itela uri na tshivhalo tsha vhathu vho ḓoho kiḽiniki tshi ṱavhanya u fhungudzea.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi kho dzhia tshifhinga tshilapfu kiḽiniki ro lindela nese ane a kho ḓo dzhia ndingo dza malofha hu tshipfi u tsho o ya u ḽa, nda pfha ndi sa pfhesesi uri arali hu tshi khou pfhi oyo ḽa ndi ngani hu si na muṅwe ane a kho mu dzhenela avha akho ita mushumo wawe, ndi zwone zwine zwo ita uri ndi fhedza ndi khou dzhia tshifhinga tshilapfu kiḽiniki.

Nṋe ndi vhona uri ḽiṅwe nḓila ine vha nga kunga vhashumi vhanzhi vha zwa mutakalo kha dzi kiliniki dza tshitshavha ndi u vha engedzela miholo, arali vha tshi khou vha ṋea tshelede ine i a vhonala, vhunzhi ha vhunzhi ha manese kana vhashumi kana madokotela vhanga ḓa nga vhuḓalo.

Vhu gudisi kana u gudiswa mushumo zwinga thusa uri arali vhathu vhane vha kona honoyo mushumo vha vha vha siho nga tshetsho tshifhinga tshine vha khou ṱoḓeya, havho vhaṅwe vhathu vho funḓedziwa naho kana u gudisiwa u ita hoyo mishumo, vha nga dzhena vhavha vhatshi kho thusa, kana vha tshi kho fhungudza mushumo une wa kho tea u itiwa

U neta ha vha shumi, zwi na masiandoitwa a si a vhuḓi ngauri arali mushumi a tshi kho shuma o neta zwi sia zwi tshi kho ita a sa ite mushumo wawe zwavhuḓi kana nga nḓila yone, zwi fhedza zwi kho sia zwitshi kho vhea vhalwadze kana vhathu vho ḓaho henefho kiḽiniki kho kho khomboni, ngauri zwi nga itea muthu asi muthuse nga nḓila yo teaho kana a mufha mishonga i si yone zwi tshi kho itiswa ngori o neta.

Nṋe ndi vhona unga dzi kiḽiniki dza tshi tshavha dzi anzela u ḓala nga vhalwadze ngauri ndi hone fhethu hune ha vha hu swikelela, a hu badeliwe ndi mahala nahone ngori vhunzhi ha vhathu vhanzhi a vha a vha na tshelede kana a vha shumi uri vha nga kona u ḓi wana vha tshi khou ya vhuongeloni ha private, zwino ndi ngazwo vha tshi ḓala kha dzi kiḽiniki dza tshi tshavha.

Khaedu dzine vha ongi na madokotela vha ṱangana nadzo ndi ya uri, tshiṅwe tshifhinga arali hu tshi khou ḓa vhalwadze vha ne vha khou ṱoḓa thuso lwa lwa shishi muthu a fhedza a tshikho lovha zwi tshi khou itiwa ngauri khamusi a hu na manese kana madokotela o linganelaho ane anga mu thusa, tshiṅwe tshifhinga vhaṅwe vhathu vha fhedza vha vhulwadze vhu tshi kho ṋaṋa zwi tshi kho itiswa nga u sa vha hone ha vha ongi.

Sisiṱeme dza didzhithala dza u buka, dzi a thusa ngori dzi ita uri vha madokotela kana vha ongi vha ḓivhe tshi tshivhalo tsha vhathu vhane vha kho lavhelela u ḓa kiḽiniki kana sibadela, zwine zwa dovha zwa thusa uri vha kone u lugisela tshivhalo tshetsho tshine tsha ḓo ḓa henefho kiḽiniki.

Ee ṋne ndi ḓivha muthu, khotsi anga vhono vhuya vha ya kiḽiniki vha fhedza vha kho vhuya vha songo thusiwa ngei ḽa vha ḽo no kovhela, manese vha tshi vhori vhone a vha tsha dzhia vhathu nga ngomu, vho fhedza vho huma nga nṱhani ha uri ho vha hu na mutevhe mulapfu.

Dziṅwe dza dzi nḓila dzine dza nga shumisiwa u thusa u fhungudza muhwalo vho kalulaho wa vhalwadze, ndi uri vhu dzi kiḽiniki hu vhe na na sisiṱeme ya uri muthu a to founela, na musi arali kha musi u khou pfi o buka online a founele u khwaṱhisedza uri u ḓo kha ḓi na kana ha nga ḓi, ngori vhanwe vha a founa vha buka uri vha ḓo swika fhedzi vha fhedza vha songo swika.

Nṋe ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou dzula kiḽiniki tshifhinga tshi no swika awara tharu, tsho kwama ḓuvha ḽa nga nḓila i si nḓila isi ya vhuḓi ngauri nṋe ndo ri tshi bva nḓuni ndo bva nga matsheloni ndo ḓi vhudza uri ndi kho ḓo swika kiḽiniki nda si dzhiye tshifhinga u bvafho nda fhirela tshikoloni, fhedziha ndo vhedza ndi tshi vho lenga u swika tshikoloni.

Zwi fhinga zwi lapfu zwa u lindela, ndi mafhungo o ḓoweleaho kha tshumelo ya mutakalo wa tshitshavha ngauri mu mushumo kana tshumelo ya tshi tshavha ndi zwithu zwa mahala zwino amba uri huvha ho ya vhathu vhanzhi zwino zwo to tea uri hu ḓovha na u lindela lwa tshifhinga tshilapfhu.

Nṋe nyeletshedzo dzine nda nga ḓa nadzo ndi dza uri hu engedziwe vhathu vhane vha vha thusa vhathu hanengei vhuongeloni anga vha manese, kana vhathu vhane vha vha kho thusa vhathu u nwalisa musi u tshi swika haningei kiḽiniki, tshiṅwe tshine tsha nga itwa ndi uri vhu hu vheiwe mitevhe yo fhambananaho, muthu a tshi kho ima mutevhe zwi tshi kho yela ngauri o ḓo ita mini kiḽiniki hu si uri vhathu vhoṱhe vha ime kha mutevhe muthihi.

Nṋe ndi vhona uri zwi ita uri huvhe na u sa ṱhogomelwa ha khwine vhathu vha soko ṱhogomela vha tshi khou itela u ṱavhanya, zwi tshi khou itelwa nga uri vhathu vha vha vha khou ṱoḓa uri vha vha swikise tshifhinga tsho vheiwaho uri vha ite mushumo zwine zwa sia zwi kho ita uri vha si tsha londa kana u sedza uri vho ita mushumo nga nḓila yone naa.

Nṋe vhuponi hune nda dzula khaho ndi vhona zwo leluwa nga maanḓa uri vhathu vha re vhane vhavha na HIV vha ye vha wane dzilafho ḽa dzi HIV ḽa HIV dzi kiḽiniki. Ngauri tshifhinga tshinzhi ndi tshi ya kiḽiniki ndi ḓi wana vhathu vho vheiwa kha hu fhethu hune ha dzuliwa hone vhathu musi vho lindela u dzhia dzi ARV nahone ndi ḓi wana vhathu vha vhanzhi tshifhinga tshinzhi ndi tshi bva henefho kiḽiniki ndi ḓi pfha hu tshipfi wo thusalea henevho vhathu zwino amba uri zwi khou tshimbila zwavhuḓi.

Arali mishonga yo fhela kiḽiniki vhathu vha Mankweng vha anzela u shumisa mishonga ya tshithu kana mishonga kana zwithu zwine vha vha nazwo nḓuni uri vha lafhe malwadze aneyo a no nga cold ine yavha flu kana vhuṱungu vhune ha lafhiwa nga dzi painkillers.

Thaidzo khulwane ine yavha hone ndi ya uri vhathu a vha tsha ḓo wana dzilafho kana a vha tsha ḓo vha na fhethu hune vha lafhiwa hone hune ha vha tsini zwi sia zwi kho ita uri vha tea uri vhaḓi wane vha tshi khou tshimbila vha tshiya dzi kiḽiniki kana zwibadela zwa kule uri vha kone u wana dzilafho.

Arali kiḽiniki ya vhupo hayani ya fhelelwa nga mishonga ya ndeme zwi ḓo sia zwi kho ita uri vhunzhi ha vhathu vha ḓi wane vha tshi khou lwala vha sina dzilafho. Zwa sia zwi kho ita uri na vhunzhi ha vhathu vha lovhe ngauri vha ḓo vha vha sa khou wana thuso ngauri vhunzhi ha vhathu mahayani tshiṅwe tshifhinga u wana vha sina na masheleni a uri vha nga ṋamela dzi thekhisi vha ya kha vhuṅwe vhuongelo ha kule.

Tshithu tsha u thoma tshine nda nga tama uri i sedze khatsho ndi u thusa vhathu vha vhaaluwa ngauri vhuponi hashu ha mahayani ho ḓalesa vhathu vha vha aluwa vhane vha balelwa u ḓi wana vha tshi kho ya vhuongeloni kana dzi kiḽiniki dzine dza vha kule zwine zwa sia zwi kho ita uri vha si wane kana u phakha dziphilisi dzavho nga tshifhinga.

Arali mbekanyamushumo ntswa ya mutakalo ya thoma tshithu tshihulu hulu tsha ndeme tshine ya tea u sedza khatsho ndi uri vhathu vha khou wana mishonga na dziphilisi zwo linganelaho naa. Ngauri tshifhinga tshinzhi u tshi ya dzi kiḽiniki u wana hu tshipfi a hu na mishonga kana dziphilisi dzine dza nga lingana vhathu vhoṱhe zwine zwa sia zwi kho ita uri vhathu vha sa wane mishonga yavho yo fhelela.

Nṋe nyeletshedzo ine nda nga muṋea yone ndi ya uri a ḓiṱhogomele a sedze na zwithu zwine a ḽa zwi tshi khou itela uri a kone u sedza mutakalo wawe uri wo ima nga nḓila ya vhuḓi na. A ḓiṱhogomele na nga maanḓa zwi tshi ḓa kha zwithu zwa vhudzekani ngori arali a sa ḓi ṱhogomeli u ḓo ḓi wana a tshi kho ya vhuongeloni a tshi kho tea u thusalea kana a tshi vho thoma u phakha dzi ARV nga nṱhani ha uri a vha a na vhulwadze ha HIV.

Zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa ita uri a balelwe kana a konḓeliwe u wana ṱhogomelo ya tshifhinga tshoṱhe ndi ngauri hu vha hu na vhathu vhanzhi vhane vha vha vha tshi khou vhaisala lune arali vhathu vhoṱhe vha vha vha tshi kho ḓi wana vha khou ṱoḓa ṱhogomelo kana kana u londiwa lwa tshifhinga tshilapfhu, zwi sia zwi kho ita uri hu vhe na u sa vha hone ha mishonga kana dziphilisi dzi kiḽiniki mishonga na dziphilisi dzine dza nga ṱhogomela vhathu vhoṱhe lwa tshifhinga tshilapfhu.

Nṋe ndi nga katela uri zwithu zwi nonga dzi ambuḽentse dzi dzule dzi hone tsini dzi sa tu dzula dzo paka zwibadela dzi dzule dzo arali hu khou pfhi hu kha vhupo ho imaho nga uri hu dzule hu na dzi ambuḽentse dzo vhewaho fhethu ho imaho ngauri na ngauri, ngauri zwa uri ambuḽentse dzi thome dzi bve sibadela dzi tshi gidimela miḓini zwi dzhia tshifhinga tshifhinga tshinzhi zwi ita uri dzi lenge u swika kha vhathu vhane vha vha vha kho vhaisala zwa ita uri vhathu vha lenge u wana thuso kana u thusalea musi vha tshi swika sibadela haningei.

Tshithu tshine vhanga thoma nga u tshi ita ndi u ṱhogomela na u londa dzi kiḽiniki na zwibadela zwe vha fhiwa zwone vha tshi swika haningei musi vha dzi kiliniki vha dzi fare zwavhuḓi vha ṱhogomele, ngori tshifhinga tshinzhi wa ya dzi kiḽiniki na zwibadela wa wana zwithu zwo tshinyala hu tshipfi a zwi shumi zwo tshinyiwa nga vhathu vha tshitshavha zwino tshine vha nga thoma nga u ita ndi u ṱhogomela zwithu zwe vha ṋewa nga muvhuso.

Zwine nṋe nda nga zwi vhea phanḓa ndi uri vhathu vha ṱavhanye u wana thuso musi vha tshi khou ṱoḓa thuso vha mahayani, arali khamusi vha khou ṱoḓa u ḓi wana vha khou isa vhathu vhuongeloni vha ṱavhanye u wana thuso ine ya ḓo vha thusa u isa muthu a khou vhaisalaho hanengei vhuongeloni.

Tsha u thoma ri nga mulivhuwa nga u mu ṱuṱuwedza na u muvhudza uri u khou ita mushumo wavhuḓi uri a zwi ḓivhe uri zwine a khou ita ndi zwavhuḓi. Tsha vhuvhili ndi nga mu rengela zwithu zwiṱuku khamusi zwi no nga vho maluvha kana vho dzi chocolate u itela uri na ene a zwi pfhe uri tshitshavha tshi a mufuna nahone mushumo une a khou ita ri khou vhona.

Nṋe ndi nga vha eletshedza uri vha engedze masheleni ane vha a ṋea kana vha a bvisa vha tshi khou a bvisela zwa mutakalo, ngauri tshifhinga tshinzhi u wana zwithu zwinzhi zwi sa shumi zwavhuḓi kana tshumelo ya hone i si ya vhuḓi musi u tshi ya vhuongeloni. U tshi swika haningei nga maanḓa vhuongeloni ha muvhuso u tshi swika haningei vha vhudza uri a hu na dzi tshelede a huna tshelede yo ita zwithu zwo imaho ngauri zwino nṋe ndi vhona uri arali ha bvisiwa tshelede zwithu zwinzhi zwi nga khwinifhadzeya zwibadela.

Nṋe ndi nga mu eletshedza uri musi a tshi shuma na vhathu a vhe na mbilu ndapfu ngauri tshiṅwe tshifhinga u shuma na vhathu ndi zwithu zwine zwi a netisa, a vhe o ḓi imisela u thetshelesa musi vhathu vha tshi ṱalutshedza ngori tshiṅwe tshifhinga vhathu vha a balelwa u amba kana u ṱalutshedza zwi sa khou itiswa ngori vha khou ita nga khole fhedzi zwi tshi khou itiswa ngori wa wana uri khamusi vha khou pfha vhuṱungu kana vha khou ṱangana na zwiṅwe zwithu zwine zwa khou vha lemela zwino u tea u vha na mbilu ndapfu a ḓi imisele na u pfhesesa.

Nṋe ndi nga vha vhudza uri vha vha sedze zwithu zwi no nga dzi ambuḽentse ngauri tshifhinga tshinzhi musi u tshi founela sibadela kana kiḽiniki u pfha hutshipfi a huna dzi ambulence dzine dzanga ḓa dza dzhia vhathu, ambuḽentse dzo bva dzoṱhe zwino amba uri a hu ngo bvisiwa a hu ngo bvisiwa tshelede ine ya nga renga ambuḽentse dzo linganelaho zwino ndi nga humbela uri vha ḽi sedzuluse vha engedze tshelede ya dzi ambuḽentse u itela uri vhathu vhanzhi vha kone u thusalea.

Nṋe ndi nga zwi funa uri muthu a shumise goloi fhedzi ndi vhona zwi zwa vhuṱhongwa u lindela ambuḽentse ngauri vhathu vhane vha vha vha khou reila ambuḽentse vhane vha vha dzi paramedics vha a ḓivha uri muthu ane a kho vhaisala kana u huvhalaho nga nḓila yo imaho nga uri u tea u hwaliswa hani musi a tshi i si wa sibadela. Zwino arali nṋe nda vha ndi khou reila nga goloi ndi khou i isa muthu sibadela zwi nga ḓi itea khamusi nda ṋaṋisa vhulwadze kana u huvhala hawe zwi tshi khou itiwa ngori a thi ḓivhi uri u thogomelisiwa hani.

Arali kiḽiniki ya fhelelwa nga muḓagasi tshifhinga tshinzhi u wana vhana dzi jenereitha dzine dza vha dzo vhetshelwa zwifhinga zwinzhi zwa musi husina muḓagasi zwino amba uri muḓagasi u vha u si thaidzo fhedzi ha fhela maḓi u wana hu na thaidzo nga maanḓa ngauri maḓi a vha a si na zwithu zwine zwapfhi backup zwino amba uri vhunzhi ha zwithu dzi kiḽiniki a dzi shumi zwi tshi khou itiswa ngori huvha hu sina maḓi.